Ngicabanga ukuthi izikole indlela engaqiniseka, ukuthi lezi y'nhlelo ze-esport ziyafinyelela yini kubafundi abavela ezizindeni ezahlukene. Ngicabanga ukuthi kuyofanele ukuthi izikole ziphume ukhankaso, zithole nje, zifune ukuthi ingabe le midlalo, izinhlelo zemidlalo ze-esport ziyafinyelela yini kulabo bafundi. Loko ngicabanga kuyolekelela kakhulu ukuthi nje baphume bahlole ukuthi benze ucwaningo. Bathole kahle ukuthi le midlalo iyafinyelela kulabo bafundi abavela ezizindeni ezehlukahlukene. Ngicabanga ukuthi lokho kuyolekelela kakhulu.